Vhaaluwa vha tea u wana dzilafho ḽa mahala, nga maanḓa ri tshi sedza uri musi ri khou sedza ngoho ya zwine zwa tshimbilisa zwone fhano Afurika Tshipembe vhaaluwa vhanzhi u wana uri vha kho dzula na miṱa mihulwane ine yo sedzela kha vhone kha zwiḽiwa uri vhana vhaye tshikoloni na kha zwithu zwo fhambananaho zwino arali heyo tshelede i tshi vho dzhiiwa ya isiwa kha dzilafho ndi hafho hune vhaaluwa vha ya tshila miṱa yavho hafhu vha ḓo lala vha na nḓala ndi ngazwo zwi zwa ndeme uri dzilafho ḽivhe ḽivhe ḽi mahala.

Ee ndi zwa ndeme nga maanḓa sa izwi u tshi nga sedza vhaaluwa vhanzhi vhaṅwe vhavho a vha koni u tshimbila uḓo wana mitakalo yavho itshi kho ḓi tshinyala itshiya itshiya fhedzi hu sina muthu ane a khou kona u vha sedzulusa uri zwi kho to ita hani zwino kharali a vha noni vha ḓisi vha tshumelo ya zwa mutakalo vha tshi kho kona u tshimbila nga muḓi na muḓi ndi hafho hune ri a kona u thusa nga maanḓa vhaaluwa vhanzhi na havho vhane a vha tsha kona u ḓi itela uri na vhone vho vhange vhaṅwevho vha kone u wana thuso vhoo.

Vha nga nḓila dzoṱhe ngauri vhaaluwa ndi vhone vho ri ṱhogomelaho ubva vhuṱukuni hashu na riṋe ri ḓoḓi fhedza ro ḓi aluwa ra swika hune ari tsha kona u ḓiitela ndi ngazwo zwi zwa ndeme u sumbedzisa uri hey vhaaluwa ndi vhathu vha ndeme nahone vha teo ṱhogomelwa vhukuma.

Thuso kha tshitshavha tshine ra kho tshila kha tsho vhunzhi ha vhathu vha na uri musi a ri sokori ṅwana khoyu o wana tshikoropo u thoma u vha na ndavhelelo ya uri ndi ene ane sori u to thoma u ṱhogomela mualuwa oyo zwi sa sedzi uri ene vhutshilo hawe hu kho kwamiwa gai. Tshiṅwe tshifhinga vhana vhanzhi vha kombetshedzea u ṱavhanya u aluwa tshifhinga tshavho tshisa sathu swika ngauri tshitshavha tshi khou vha lavhelela uri hai vha kho dzula na muthu wa mualuwa vha kho to thoma u muṱhogomela u kuvha u mu bikela zwiḽiwa u wane hu ṅwana muṱuku ṱhaṅwe ṱhaṅwe wa miṅwedzi ya sumbe sori wa miṅwaha ya sumbe zwine zwivha zwo khakhea nga mannḓa.

Ndi to vhona hu tshi kho nekedzwa kha vhadzulapo mara fhedzi ndi tshi kho ḓiya nga zwine nda zwi vhona nga kha maṅwe mashango ndi ḓi vhona zwezwi zwa vhonnesa vha tshi ḓa hayani u ṱola vhathu vhaaluwa vha vha tshi vha dzhia dzedzi dzi blood pressure vha tshi vha tshekha mutakalo uri u kho to tshimbilisa hani ndaḓi dovha nda vhona kha havha noni vhane a si vhaaluwa mara fhedzi vho hoṱafhala kana kana ndi vhaholefhali u ḓi wana vha tshi khoḓo ṱoliwa u vhona uri vha kho ṱhogomelwa zwone na vhakho dzula vhuponi hoto itaho hani.

Uya nga ha nṋe musi ndi tshi kho to amba ngoho arali muthu a na vhulwadze vhuhulwane a sa nyagi thuso ari tei umu kombetshedza ri nga si kombetshedza muthu a sa nyagi thuso uri a wane thuso mara fhedzi ndi tshi kho to fhindula hei noni mbudziso nga phindulo i no kho ṱoḓea ndi nga ri ri teo bvisa stigma vhathu vhanzhi vha shavha u seiwa nga vhathu musi vhatshi zwiwanulusa uri vha na malwadze mafhio ra nga bvisa ezwo vhathu vhanzhi vha nga vha na u ṱanganedza u wana thuso.

Masiandaitwa a ne ndi nga maamba ndi ngauri musi muthu a tshi vho bviswa kha vhunwe vhuongelo a tshi muisa kha muṅwe dokotela wa kha vhuṅwe vhuongelo tshiṅwe tshifhinga u wa vha sa tu tovha na ḓivha zwakale ya mutakalo ya uyo mulwadze yo fhelela u fana na oyo dokotela wa kha hono vho vhuongelo ha tsini na wo thoma nga ha vha khaho vhaṅwe vhalwadze musi vha dzi nḓilani vha ya ri sia sa izwi tshomedzo dza kha dzi ambulentse idzi dzi nga si fane na tshomedzo dzoṱhe dza nga ngomu sibadela ndi zwithu zwinzhi zwine zwa nga khakhea.

Ee nṋe ndi a tendelana nazwo zwori muvhuso u ite dzilafho ḽo khetheaho ngauri tshiṅwe tshifhinga ndi tshinga ṋea tsumbo u wane muthu wa mufumakadzi o ita hezwo zwo tambudzwa kana zwo tshipiwa nga muthu wa munna a swike ṱhaṅwe vhuongeloni ha tsini a swike a wana a khou thusiwa nga dokotela kana nga nese wa muthu wa wa tshinnani hoyo muthu wavha na nyofho ngori nga tshikhuwa hupfi huna zwiḽa zwine zwa pfhi trauma maluvhi awe o tshuwa upfa atshi tshuwa zwino ara nga ita ra nga ri ngari mini dzilafho ḽo khetheaho zwo raloho ri nga zwi kunda.

Ra nga sedza kha vhalwadze vhanzhi hukha ḓivha na u shona na u shonela vhulwadze hovhu noni ha HIV and AIDS mara u nga si vha ṋee phoso sa izwi kha tshitshavha rine ri kho tshila kha tsho hu kha ḓivha na u sa pfesesa dwadze iḽi noni hu kha ḓivha na stigma.

Hai miduba ine ya foliwa zwibadela a yi ngo luga na luthihi sa izwi vhaṅwe vhalwadze vha tshi fhedza vho lovha vho ima midubani yeyo nṋe nga nḓila ine nda vhona ngayo zwibadela hezwinoni zwa muvhuso kha zwi ite zwa u vhona na vhalwadze nga appointment ende then vhalwadze ha vhana vhane vha vha kha shishi huvhe vhone vhane vha ṱanganedziwa u itela u fhungudza dzi ḽaini.

Ee phambano i hone vhukati ha zwibadela ezwi wanga sedza vhalwadze vha noya kha vhuongelo ha phuraivethe vha ṱavhanya u wana tshumelo nahone vha wana tshumelo vhatshi kho fariwa zwavhuḓi vha si na u hambekanywa hu sina na dzi ḽaini ndapfu ndapfu a vha no ni vha kha vhuongelo ha muvhuso ngo zwi a konḓa tshiṅwe tshifhinga vhunzhi ha vhone avha fari vhathu zwavhuḓi vha muvhuso tshiṅwe tshifhinga na mishonga wa wana u si na tshiṅwe tshifhinga wana u si na na vhaongi zwi a konḓa kha tshibadela tsha muvhuso ngoho.

Ambuḽentse ndi ya ndeme nga maandesa ri kho sedza kha vhupo ha mahayani sa izwi u tshi ḓo wana vhadzulapo vhanzhi vha si na zwiendedzi zwino musi ṱhaṅwe hu na mulwadze muḓini muṅwe u wana vhathu vha tshi kho gidima vha tshi khou ṱoḓana na vhadzula tsini vhane vha vha na dzi goloi hu u itela uri vha kone u thusa fhedzi ngauri ha ano maḓuvha ri na zwithu zwo no tonga dzi ambuḽentse zwi a leludza uri u ḓo ḓi to doba ṱhingo thendeleki yau nga tshifhinga tshi si gathi wa wana thuso ya swika vha tshi kho thusa mulwadze wau a tshi a sibadela nahone zwa ambuḽentse a si takadza uri nga ngomu ambuḽentse vhona vhaḓivhi vha zwa mutakalo ane avha akho thusa mulwadze musi a nḓilani ya uya hanengei vhuongeloni.

Khaedu khulwane ine ra i konesa nga maanḓesa ri khou sedza fhanoni fhano afrika tshipembe kha havha noni vha tshumelo dza shishi ndi u sa vha hone ha tshomedzo. U ḓo wana u tshi kho pfhi khanwe hu na khombo ya mupo sa mulilo une wo takuwa kha madakani hanea u wane husina na moḓoro ine i nga hwala avha vha zwo dzima mulilo lune vha ya kona u thusa na kha dzi nyimele nnzhi ndi fhethu hunzhi no ḓo wana uri ri dzo ḓo dza vhathu dzi tshi khou kumbiwa nga maḓi fhedzi wa wana avha noni vha ḓisela tshumelo ya shishi vhatshi kho balelwa u thusa nga nṱhani ha u sa vha na tshumelo zwine ha vhano vhathu vha nga ita ndi uri muvhuso u ṋee a vha vha tshumelo dza shishi tshi zwishumiswa zwo teaho nahone zwo vhalaho u kona u leludza mushumo uyu.

U konḓa hone hone zwi a konḓa u vhidza havhanoni vhashumeli vha zwa shishi nga mannḓa ri tshi sedza riṋe nṋe nda bva hone huna vha Tshakhuma u tshi sedza bada dza hone dzo ḓala magodi godi u wane ndi nga to ṋeya tsumbo nda uri u wane musi mulwadze a tshi kho vhaisala nga nḓila i shushaho umu vhidzele henei ambuḽentse ya hone. U wane haningei ngoho na bada adzi dzhenei zwi sa kho vhuya zwa tshimbila nga magodi a bada tshiṅwe tshifhinga uri hu tshi founela hanevha vhathu vha dzhia dzi uri vha dzhia tshifhinga tshilapfu uri vha kone u swika ita ngori tsho moḓoro dzone ndi ṱuwa u khou nyimelo dzahone zwi to konḓa u wane nga maanḓa u tshi dzula dzi thavhani ndi moḓoro dzone dzi tshi khou balelwa u kona u swikelela.

Nga maanḓa ndi tshi khou sedza afho vhuponi hune ra dzulaho ndi nga thoma nga nga amba nga ha fola. U wane avho vhathu vho daha fola tshiṅwe tshifhinga u daha fola ḽawe ḽi ya a soko ḽi posa mahatsini hu si kalekale u wana mulilo wo takuwa. Tshiṅwe tshivhangi ndi nga ḓiri ndi havha na vhathu vho no sokou fhisa mathukhwi hoṱhe hoṱhe u wane ṱhanwe a kho nyaga u fhisa mathukhwi maṱukuṱuku a fhisa aḽa mathukhwi a ṱuwe nazwo u tshisala u tshi ri phapha a wane u ḽa mulilo wo no endelela na ḓaka a u tsha kona u langea. Tshiṅwe tshithu tshine ndinga tshi amba nga maanḓa ndi khou sedza hune nṋe nda bva hoṋe tshakhuma tshakhuma hu a fhisesa hu fhisa nga nḓila i mangadzaho tshiṅwe tshifhinga u wane mahatsi o omesa tshiṅwe tshifhinga u nga nḓila ine wa wana na mulilo wo no soko takuwa nga hune uri musi sa ḓivhi uri zwi kho to ita hani.

Khakhathi kana khombo dzine dza vhone ngoho ndi khulu dzine dzi nga wela avho vhathu. Nga maanḓa vha nga sedzesa kanzhi vhathu avho vhane vha vha vha kho dzula fhethu hune a hu ngo randelwa nga vha muvhuso vhunzhi havho vha vha kho dzula kha mikhukhu. Kanzhi u wane hafho fhethu sa zwo fhethu hu songo randelwaho nga muvhuso hu vha hu si na miḓagasi huvha hu sina dzi tshomedzelo vhunzhi havho u ḓowana vha tshi khou bika nga dzi phurama stove u wane ṱhaṅwe ṅwana muṅwe a khakha a thudza phurama stove iyo mulilo hoyo u mbo ḓi namba wa fara and then u wane mulilo u tshi vho fhisa mikhukhu yoṱhe ya kha vhupo honovho une u wana wo no vha na zwiṅwe zwinzhi na vhathu vhanzhi vhane vho xelelwa nga zwinzhi.

Tshine nda nga to thoma ngo amba tshone ndi uri nori ngoho ndi nyimele i konḓaho ndi nyimele i shushaho. Fhedzi wana ma muhulwane wa tshipholisa sa muhulwane wa siviki tshine ndi nga ita tshone u thoma ndi u takuwa nga nṋe muṋe nda takuwa nda ya haningei tshi station tsha mapholisa sa izwi zwa founu kana zwa ṱhingo thendeleki zwi sa kho shuma. Nda ya nda vhiga tshiwo hetsho nda si tende u ṱuwa u swikela avho muhulwane wa mapholisa vha tshi kona u tenda uri thusa ndi zwine ndi nga to zwi itisa zwone.

Zwivhangi zwa khombo dzi badani khulwane zwi ya nga u fhambanana utshi zwi vhala vhukuma, zwiṅwe tshivha tsho thoma tshine ndi nga thoma tshi amba ndi bada dzi bada dzo netaho bada dzo tshinyala ho dzine dzo ḓala magodi. U wane vhaṅwe vhareili vha zwiendedzi vha tshi kho zama u shavha magodi ayo fhedza a tshi vho tekateka na bada zwa fhedza zwo vhanga dzikhombo. Tshiṅwe tshithu tshine ndi tshiṅwe tshithu tshine nda nga tshi amba ndi u sa vha na na dzi robotho dzo vhalaho u wane wane vhareili avha muṅwe na muṅwe a tshi vho sokou dzhia na badani ngalafho ni a kona nga hu si tsha no sielisana saizwi hu si na tshithu tsha no kho thusa u sumbedzisa tshiṅwe tshithu tshine ndanga tshi amba ndi u soko ḓala ha dzi bammbasi badani ndi khou humbula kha badi ya phunda maria ho vhuya havha na dziṅwe bammbasi dze vhathu vha vha tshi khou dzhena na na kha radio vha tshi kho gungula uri dzi kho vha reilisa u vhavha ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi nga ita dzikhakhathi badani.

Tshithu tsha u thoma tshine ndanga tshi amba ndi tsha uri sa muthu a saathu gonya dzi thavha hedzinoni, kha thome ngo yo u ṱoḓa thavha ine hezwo zwithu zwo tendelwa saizwi hu si thavha dzoṱhe dzine na nga soko dzi gonya hu si na thendelo. Nahone no thoma u sedze thavha dzine dzi ḽa vhathu vha tsireledzo u itela uri vha ṱangana na zwiṅwe u ḓo kona u wana thuso u ṱavhanya. Tshiṅwe tshithu tshine nda nga tshi amba ndi tsha uri muthu a ṱwe na tshomedzo dzoṱhe a ṱuwe na maḓi awe u u itela uri arali ḓuvha ḽi tshi khou fhisesa a songo dzula na ngoho nahone a tea u ambara zwiambaro zwa hone zwa haningei saizwi usi nga soko ṱwa hangei fhethu wo ambara zwiambaro zwiṅwe na zwiṅwe saizwi hu tshi ḓo balela.

Maanḓa ane ra vha nao fhano Afurika Tshipembe kha hezwinoni. Ndi ndi nga ri ndi zwishumiswa zwine ra vha nazwo, ndi zwiimiswa zwo bveleho phanḓa zwi tshi vhambedzwa na kha zwa maṅwe madzhango. Tshithu tshine ra shela hone ndi ṱhahelelo ya avho vhane vha kone u shumisa e zwo, kana ndi vhane ndi nga ri ndi vha nḓisedzo ya mutakalo.

Tshine nda nga ita tshone ṱhaṅwe ndi u thola vhaṅwe vhathu futhi hafhanoni vha nḓisedzo ya zwa mutakalo. Sa i zwi huna vhunzhi havho vhane zwo zwino a vha na mishumo, mara vha na zwikili zwo ṱoḓeaho. E zwo zwi ḓo thusa uri vhathu vhanzhi vha kone u wana thuso nga tshifhinga tshiṱuku, zwine zwa fhungudza nḓalo iyi.

Ndi nga uri zwiimiswa zwa ṱhogomelo ya mutakalo ya tshitshavha, zwi a kona u swikelelea. U tshi nga sedza na nga nḓila ine zwithu zwa vha ngafha ngayo fhano dzhangoni ḽa Afurika Tshipembe. Vhathu vhanzhi a vha koni u swikelela ezwo zwibadela zwa private, sa i zwi zwi tshi ḓura.

Tshine ndi nga amba tshone ndi uri, ha nga engedzwa avho vha nḓisedzo dza tshumelo dza mutakalo. Ra dovha ra engedza na na nḓisedzo dza mishonga, zwithu zwi nga tshimbila zwavhuḓi.

Muvhuso unga tikedza khwiṋe nga u thola havhanoni manese na madokotela o vhalaho, wa dovha wa engedza na nḓisedzo ya mishonga na tshomedzeho dzi ṱoḓeaho.

Zwone u shaya ha vhashumi zwi tsiki, like zwi like zwi thivha nga uri u ḓo wana.

Ee, ndo no vhuya nda ṱangana na zwo. Ndi khou humbula nga muṅwe ṅwaha, ndo vhuya nda ḓi wana ndo huvhala mulenzhe. Zwinoni hanefha ndi tshi khou yo ita, u ṱoliwa uri mulenzhe wanga u nga vha wo to huvhala hani, ndo ḓi wana ndo swika kiḽiniki ya vhuponi ha hashu. Nda fhedza ndi tshi khou lindela dzi awara dzi swikaho ṱhanu, sa i zwi ho vha hu tshi khou pfi dokotela u tshe tshitandani.

Zwine zwa tea u ita, ndi u khwiṋifhadza tshomedzelo dzine vhashumi vha vha vha khou shuma nga dzo. Tshiṅwe tshithu tshine vha nga ita, ndi u engedzela vhathu miholo.

Nṋe athi tu to vhona zwi tshi nga thusa kha ṱhahelelo ya zwa mutakalo, kha zwa mushumo. Ngouri vha nga sedza zwino huna vhathu vhanzhi vha nḓisedzo dza tshumelo dza mutakalo, vhane vho no phasa zwikoloni, fhedzi vha khou shaya mishumo. Thaidzo ndi vhona unga i khou thoma haningei kha havhanoni vharangaphanḓa vha muvhuso, vha tea u ḓisa masheleni o teaho uri vha ḓo kona u holela avho vhathu.

U vha na ṱhahelelo ya vhashumeli vha nḓisedzo ya mutakalo zwibadela, zwi ita uri u wane vhashumi avho vha tshi khou shuma nga fhasi ha mutsiko. Vha ḓo wana a na mutsiko wo uri u to dzhaya u itela uri a kone u thusa vhalwadze vho vhalaho. Zwine zwa fhedza zwi tshi khou fhungudza, u kuna ha mushumo wawe. Zwine zwa ita uri tshumelo ya hone ine vhalwadze vha i wana, i si tsha tovha tshumelo ya maṱhakheni.

Kiḽini dza tshitshavha dzi ḓala nga uri ndi mahala, vhathu vhanzhi a vha koni u swikelela u badela hedzinoni dza private. Ndi ngazwo vhoṱhe vha tshi kuvhangana kha dze dzi dza mahala. Hu dovha ha vha na ṱhahelelo ya vhashumi na tshumedzelo, ndi ngazwo vhathu vha tshi vha vha vha tshi vhonala u nga vha nga miḓalo.

Thaidzo dzine vha ṱangana na dzo, yo u thoma ine ri nga i amba, ndi u neta. A vhanoni na madokotela, na vhaongi vha ya neta lune u ḓo wana a si tsha to kona u to thusa vhalwadze zwavhuḓi, sa e zwi vha tshi ḓo wana o vha a khou, o ima tshe ḽa tsha, a tshi khou thusa vhalwadze vhanzhi vhanzhi ngo uri hu na ṱhahelelo.

Edzinoni dzi thusa uri, sisteme dzone dzi thusa uri dzi a kona u fhadekanya vhathu, dzi a kona u vhea vhathu kha tshifhinga tshavho. Dzo sedza na zwo uri vhaongi na madokotela a ḓovha a khou to shumisa hani, Zwine zwi a fhungudza nga kha miḓalo ngo uri muṅwe na muṅwe u fhedza a tshi khou ya vhuongeloni, nga tshifhinga tshe a ṋewa tshone.

Ee, nṋe zwo no vhuya zwa itea kha muṅwe ane nda mu ḓivha wa muzwala wanga hanefha. O vha a tshi khou ya kiḽiniki a tshi khou ṱoḓa u wana hedzinoni , ipfi mini einoni ṋeleṱe einoni ya u thivhela mbebo. A tshi swika haningei o swika a ima muḽainini, ḓuvha ḽa vhuya ḽa kovhela, ha vhuya ha pfi vhathu kha vha hume sa i zwi ho vha ho ḓalesa.

Tshiṅwe tshithu tshine ra nga ita tshone, ndi u thola avhanoni vha pfi dzi Clinical Practitioner avhanoni vha phurogireme eyi noni, kana vha mbekanyamushumo eyi noni ya BCMCMP uri vha ḓe vha thuse dzi kiḽiniki. Sa e zwi kanzhi vha tshi vha vha na tshenzhemo na pfunzo like yo no ḓi tonga ya henevha vha madokotela. Ra nga thola vhathu vho ralo o, u ḓo wana na tshumedzelo i tshi tshimbila i tshi ya phanḓa dzi kiḽiniki.

Nṋe ndo no vhuya nda ri ndo ya hanefha kiḽiniki, liṅwe ḓuvha vho ndo ḓi huvhala mulenzhe honoyu. Nda tea u dzula nda lindela dokotela ane ha khou pfi u khou bva ngeini Tshitandani, ndo lindela ndi tshi kha vhuṱungu ngoho ḓuvha ḽoṱhe. Zwo ngita uri ndi si tsha kona u vhona na miṅwe mishumo yanga ya ḓuvha, ingaho u kuvha, na u bika, na u kulumaga. Nahone wo ṱwa wo dzula kiḽiniki ḓuvha ḽoṱhe, ngoho na ngoho na mutakalo woṱhe, na wa mulenzhe u mboḓi ṋamba wa u tswenya.

Zwo ḓowelea ngo uri a huna tshumedzelo. U ḓo wana hu sina na mishonga, tshiṅwe tshifhinga u wana na vhathu vhane vha khou shuma, kana ndi nga ri vhaongi avho, u ḓo wana huna muongi muthihi. Vhaongi vhasa swiki, u wane huna vhathu vha maḓana na maḓana nnḓa, hu tshi khou shuma muongi muthihi. Ndi ngazwo u tshi ḓo lindela tshifhinga tshilapfu.

Ngeletshedzo dzine nda vha na dzo ndi zwe zwo, zwo uri hu vhe na dzi system, dzine muthu u tou buka tshikhala tshawe nga kha dzi internet. A ya nga kha henetsho tshifhinga, ndi zwone zwine zwa ḓo fhungudza tshifhinga tsha u lindela.

Ee, dzi a fhungudza tshifhinga tsha u lindela ngo uri muthu muṅwe na muṅwe, u swika kiḽiniki nga tshe tsho tshifhinga tshine a vha o tewa nga tsho. Zwine zwi ita uri ri si vhone miduba milapfu lapfu sa nga misi.

Khaedu dzine vha ṱangana na dzo, ndi uri fhethu hu sinaho ḓiresi ya fomaḽi, arali u sa ḓivhi vhupo u vho, u nga si hu wane, u ḓo to tshimbila u tshi to vhudzisa oḽa na oḽa. Vhaṅwe vha tshi ita like, vha tshi u fha ndaela dzi si dzone, dzo uri u swika afho fhethu. Ngoho, u swika wo zwi pfa.

Nṋe vho vho, a thi thu vhuya nda ḓi wana vho, ndi kha tshiimo vho tshe nda vha ndi khou ṱoḓa ambuḽentse. Fhedzi muṅwe hanefha wanga mudzulatsini, ndi kha miṅwahani heneyo yo fhiraho miṱanu kana ya sumbe. U vhuya a vha a tshi khou vhaisala, henezwi a khou vhaisala, ri tea u vhidzwa ambuḽentse. Riṋe hune ra dzula hone, aḓirese dza hone a dzi tu tovha dza vhukuma, a dzi tu to ḓivheavho. Zwino ndi hezwo zwine u ḓo wana u tshi khou rumela ṅwana uri ayo ima ngei badani uri vha ambuḽentse vha tshi mu wana. U itela u vha ambuḽentse vha tshi swika hanefho vha kone u wana ṅwana. Ṅwana u ḓo kona u sumbedza uri muḓini wa hone ndi gai, zwine hei, zwi ḓo dzhia tshifhinga, zwi a netisa.

Thandululo ine nṋe ndi nga i humbula zwa zwino, ndi uri sa tshitshavha vhathu ri tea u ṱangana, ra ira zwiṱaraṱa zwashu madzina a vhukuma. Nahone hangeini vha musanda vha to thusa u vha vhathu dzi nomboro dza miḓi. Ndi zwone zwithu zwine zwinga thusa, a huna zwiṅwe zwine zwinga thusa nga nnḓani ha zwezwo.

Tshanduko ine nda nga tama u i vhona ndi uri kharali ro no swaya afho hune ra dzula hone, ambuḽentse hedzinoni like dzi dzulele dzi tsini. U ḓo wana wo foinela ambuḽentse u tshi khou wana u tshi dzula Tshakhuma ambuḽentse ya hone i tshi khou bva Shayandima, Tshilidzini. Vha na dzi kiḽiniki dza mahayani kha huvhe na dzi ambuḽentse, futhi dzi tho, futhi hedzinoni ambuḽentse dzi thole vhathu vha vhuponi honovho vhane vhane vha a ḓivha fhethu.

Ehe, dziṅwe dziṅwe bada ngoho a dzi tshimbileyi, nga maanḓa u wane ngei muhovhoya, u wane mvula yo ṋa, zwo uri ri dzi thavha, ngoho dzi tshi khou suvha matope. Ambuḽentse i nga si kone u gonya afho fhethu, i ḓo suvha. Ndi dzone dziṅwe dza khaedu dzine dzi ambuḽentse dza ṱangana na dzo mahayani.

Zwine muvhuso wa nga ita, ndi uri dzi kiḽiniki dza mahayani kha hu vhe na ambuḽentse. Nahone dzi thole vhathu vhane vha dzula vhuponi honovho, sa i zwi vhathu avho hu vhone vho no ḓivha bulege khwiṋe. U fhira vhane vha vha vha tshi khou bva mashangoni.

Ee, hai kha vhupo hune nṋe nda dzula hone ha ḓoroboni, hayi ambuḽentse ngoho ngoho ngoho dzi khou shuma. Nahone dzi a ṱavhanya u swika, sa i zwi dzi bada e dzi noni dzi tshi tshimbilea, husina magonzho gonzho. Nahone aḓiresi ya hone ya vhukuma i ya fomaḽa, zwine zwa dovha zwa thusedzwa na nga hedzinoni dzi pfi dzi Google mapa, dzine dzi a kona u vha ṋea nḓila, kana ndaela dzo swika hafho hune muthu a hone.

U vhewa zwifhinga kha zwibadela nga muvhuso zwi thusa uri vhalwadze vha kone u vhona nga u ṱavhanya, sa izwi vha zwibadela vha tshi vha vho dzudzanya nahone vho luga.

Dzula hone ndi vhona uri zwi vha zwo leluwa vhukuma sa izwi kiḽiniki dzo ḓala.

Ngauralo mushonga vho fhela vhalwadze avho vha ḓo rumelwa uri kha vha ye kha vhunwe vhuongelo.

Uri vhadzulapo avho vhunzhi havho ḓi wana vha sa koni u swikelela dzilafho ḽa private zwine u ḓo wana vha si tsha vula zwone.

Arali kiḽiniki ya mahayani yo fhelelwa nga mishonga ya ndeme vhalwadze hafho vha ḓo rumeliwa kha lini kiḽiniki ya tsini uri vha kone u wana thuso u swikela kiḽiniki u tshi kona u wana mishonga.

Tsho thoma tshine nda nga takalela u vhasedze khatsho ndi uri hu vhe na vhaongi vhane vha ḓo kona u thusa vhathu vhoṱhe sa izwi tshifhinga tshinzhi vhuponi ha shumisi ri tshi ya dzi kiḽiniki hu vhona hu na ṱhahelelo ya vhaongi.

U fanela u sedza vhu hone ha vhaongi sa hezwi ri na ṱhaelelo nzhi ya vhaongi.

Nyeletshedzo ine ndi nga vha nea yone ndi ya uri muthu kha tevhedzela zwoṱhe zwa zwine muhasho wa mutakalo wa ri ṱuṱuwedza uri ri ita uri vha na mutakalo wavhuḓi.

Ndi zwi mu konḓela u wana ṱhogomelo ya tshifhinga tshoṱhe ngori hu na swika hune na vha ṱhogomeli na vhone vha a neta arali muthu a tshi khou sokou lwala a si tsha fhola.

Ndi nga ita uri hu dzule hu na vhaongi vhane vho to sedzana na zwezwo zwa casualty fhedzi hu u itela uri mushumo u kone u tshimbila zwavhuḓi hu sa vhe na u lindela ho kalulaho.

Tshavho tsha tshitshavha tshi nga ita tshone ndi u thoma u yo ṅwalela luṅwalo vhubvo ha muhasho wa zwa mutakalo uri vha kone u ḓo thusa.

U ya phanḓa tsha u thoma ndi u thoma u lugisa dzibada na uri huvhe na dzi ḓiresi dza vhukuma u itela uri zwi kone u leludza u ya phanḓa.

Ndi nga mu livhuwa nga u mu thusa u kona u wana tshomedzo dza khwiṋe.

Nyimele dza shishi a dzi kho to kona u to thusa zwavhuḓi vhathu vha vhupo ha mahayani, zwino ri nga zama u wana nḓila dza u dzudzanya izwo.

Ngeletshedzo ya uri musi a tshi khou shuma na vhalwadze a shume nga nḓila ya ṱhonifho nahone yo u pfhesesa.

Ndi nga muvhudza uri vhaongi vha vhupo ha hashu ngoho a vhana matshilisano na vhathu zwavhuḓi.

Nṋe u wana goloi wa isa muthu zwibadela sa zwi ambuḽentse dzivha dzi tshi lenga u swika.

Lelwa nga muḓagasi na maḓi a huna tshumelo ine yanga vha hone, fhedzi ha ano maḓuvha kiḽiniki nnzhi dzi na dzi genereitha na dzithanga dzine dza thusa kha nyimele edzo.

Ndi kha nyimele dzo raloho havhanoni vha vha vha dza ambuḽentse vha ḓo hwala oyo muthu vha mu isa kha tshumelo kha kha kha vhuongi hune ha vha na tshumelo dzine a khou dzi ṱhoga.

Kana khombo kule na hune ha dzula hone hu ḓo ḓiswa vhuongeloni nga hanefho ha tsini ha kwama vhu vha muṱa vhu ḓivhadzwa uri vha ḓivhadza uri hu kho itea ni.

I thusa uri oyu noni muthu ane avha na vhulwadze ovho a kone u u u gaya swigiri edzo dza ri muvhilini.

Itea ngauri tshiṅwe tshifhinga u wana vhathu vha tshi khou lovha hanefho kha midubani lapfu lapfu vha songo wana thuso, vhaṅwe vha tshi kho humiselwa na mahayani.

Kha muṱa wanga ḽi amba uri muthu u khou tshila zwavhuḓi hu si na vhulwadze a sa reṅwi nga ṱhoho ha sa pfhe u vhavha huṅwe.

Ndi nga mishonga nga nḓila ine nda vhona unga zwa si ya vhuḓi ngori tshiṅwe tshifhinga tshinzhi hu vha hu si na na mishonga.

Tshiṅwe tshifhinga zwi ita uri musi vhathu vha tshi khou lwala u wane a sa ye kiḽiniki sa ezwi a thi khou humbulela uri ndi zwithu zwa sialala a si vhulwadze.

Ndi uri magavhelo ayo a thusa vhukuma sa izwi vhaṅwe vhathu vha vha sa koni u swikelela tshumelo dzoṱhe.

Tshavha ya khombo tshifhinga tshinzhi ivha yo vhangiwa nga u sa ṱhogomela ha vhathu.

Tshivha hu mulandu wa zwino wa mu wa muvhuso ngauri muvhuso ndi wone une wa vha wo isa tshumelo tshumedzelo dzi songo linganaho kha zwibadela.

Musi muthu o bva maswavhusiku tshifhinga tshinzhi u ṋewa mapfhura a nguluvhe uri a ḓo dze hanefho, ndi ngori vha sialala vha tenda uri mapfhura a nguluvhe huna tshithu tshine hafhodzi.

Muthu o ṱangana zwi konḓaho u ḓo wana ṱhaṅwe a tshi khou ṱhavhelwa mbudzi a fhiwa na miri ine ya tshirema ḓo dza ḓo dza yone vha tenda uri musi nga murahu vho ita zwezwo vha fhasi vha ḓo kona u mu fhodza.

Uri muthu ene muṋe u tea u thoma u ḓi ṱhogomela u fana na musi i tea u ṱola u to thivha mulomo nahone a sa athu u fara zwiḽiwa zwi no kho fariwa nga vhaṅwe muthu u tea u ṱamba zwanḓa na hone a tshi bva bungani ha a dovhe a ṱambe zwanḓa.

Nga stroke u thogomelwa nga uri u tea u mu ṱanzwa wa muṋe ya zwiḽiwa wa si mune na mitsiko nṋe a thi thu vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou ṱhogomela muthu a re na stroke.

Muthu u to ḓi wana a tshi khou ṱolwa luvhili nga ṅwaha, ndi zwa ndeme hu itela uri arali a ḓi wana na tshitzhili itsho hu ḓo ṱavhanya u wana dzilafho a sa athu u phaḓaladza tshitzhili etsho.

So nda nga ḓi wana ndi tshi khou wanulusa uri ndi na tshitzhili tsha HIV ndi nga dzi nwela mishonga yoṱhe ine nda vha ndo ṋewa yone u itela uri ndi si phaḓaladza tshitzhili hetsho.

Ndi pfha ndo vhofholowa wa vhudzisa mbudziso dzoṱhe hu itela uri ndi kone u pfhesesa vhulwadze hune ndavha naho, hu itela uri ndi kone u fhola no lin sa anḓadze vhulwadze ovho.

U pfha ndo vhofholowa sa izwi u amba ngolo luṱingo lwa video zwi tshi ḓo thusana uri ndi kone u wana thuso u ṱavhanya ḽi si lovhe.

Thaidzo oya kiḽiniki ari vha mu humisa.

Ndi a pfha ngahazwo hanefha kha mafhungo na kha dzi ṱhingo thendeleki, fhedzi vhuponi hashu a thi vhoni zwi tshi nga shume hezwo zwithu ngori vhugevhenga ho dzi ṋea maanḓa.

Nṋe ndi pfha zwo ndeludzela ḽa zwo ndelulela vhukuma sa izwi zwi amba nga ha dwadze heḽi zwone zwi zwa ndeme.

Tshifhinga tshinzhi vhathu vha shavha uri vhavha vha khou tshila na vhaongi henevho vhuponi vhuthihi lune vha shavha uri vha ḓo phaḓaladzo lwa malwadze avho, na hone vha vhaongi vhashu vhuponi hahashu vhunzhi havho a si vhathu vhavhuḓi na luthihi.

Hone ndi dza uri bada dza hone a si dza vhukuma na hone vhathu vhanzhi a vha na ḓiresi, zwine ra nga ita tshone ndi u ita bada dza vhukuma na uri vhathu vha vhe na ḓiresi dza vhukuma hu u itela uri zwi kone u leludza.

Thaidzo khulwanesa ine nda i vhona hone ndi ya ṱhahelelo ya mishonga hezwi zwithu ndi zwi ofhesa vhukuma ngauri arali hu si na mishonga na vhathu a vha kone u fhola zwine zwa ita uri phaḓaladzo ya vhulwadze heyi mbo ḓi tou ṋaṋa.

Arali ndi kha kushumele kwa vhaongi havhanoni vha tea u shandukisa dziphindulo dzavho vha fara vhathu zwavhuḓi.

Kana ambuḽentse i sa kone u swika hafho hune ya khou tea u ya hone sa izwi bada yo yo yo ḓala magodi u tshi vha na mvula yo no a wana saizwi hu si ḓa na tshigonṱiri bada ya hone i tshi sina nga nḓila ine na ambuḽentse i nga si gonye.

U ya kona u kwamana na na havhanoni vha madokotela kana vha vhaḓivhi vha zwa mutakalo nga kha luṱingo vha songo thoma vha ya vhuongeloni.

Dzo vula miṋango ya dzo itelwa uri avhanoni vhaongi vhane vha ḓa nga zwifhinga vha kone u shuma vha haningei u thusa vhalwadze.

Ndi dzone dzine tshiṅwe tshifhinga u ḓo wana dzi tshi khou ṋea pfunzo kha vhadzulapo uri muthu u tea u ḓi ṱhogomelisa hani u itela uri asi kavhwe nga malwadze.

Ndo ya muṱa tshiṅwe tshifhinga u ḓo vha na muṅwe ana goloi a tshi khou thusa ra muṅwe a tshi khou lwala hu u itela uri a kone u muhwalela sibadela.

Ndi ya tshitshavha tshiṅwe tshifhinga vha ya tshintshana na u ya hanefho hune mulwadze ya dzula hone u ya u kulumaga na u muṋe ya zwiḽiwa na u mu ṱanzwa.

Arali muṱani ndi nga ṋea tsumbo ara ri muḓini hafho one hu si na goloi na mulwadze a vhaisalaho mara murahuni i hone, so na murahu a tshi thusa u wana mulwadze hoyo ambisa sibadela.

Ee tshiṅwe tshifhinga u ḓowana hu kho ita uri muthu a wane we a wana a sina na peni uri a nga kona u ṋamela thekhisi ya swika kiḽiniki musi a tshi khou lwala, hune u ḓo wana ndi hezwi muthu a tshi dzula na vhulwadze.